Nna ke motho ya tshabanang le dikoloto haholo. Ha ke batle ntlo e sa tlo tlang robatsa le bosiu. Ha ke na dikoloto le ha le tse nyenyane. Le credit card ke a balehana le yona, ke motho ya ithekelang cash diphahlo yohle ntho, ho etsetsa hore motho o ska ba le mathata a mangata.

Dumela mohlomphehi. Ke founa tjena mabapi le ho lakatsa ho tseba hore na le na le di-insurance tsa mofuta ofeng mabapi le tsa mafu. Ke ne ke lakatsa ho kenya ba bang ba leloko la ka di-insurance-ng tsa lona.

Mamela motswalle debit card ke card e bang wa e sign-ela ha mokgolo o kena ikhulelwe sekoloto se bang o na le sona se bang o dumellane le bona o ho ba hule. Jwale mokgotsi wa ka ha o kgola mokgolo wa hao o qala ka ho hula debit card pele, e tla re o etsa moralo wa ntho tsa hao, ho bo so na le tjhelete e fokotsehileng.

Balloon payment ke tsela ya ho patala ya tumellano. Re dumellana ka ho re mohlomong o batla ho fokotsa tjhelete e beterenyana koloing ena, ka morao o tsebe o ntso patala hanyane hanyane sekepele seno se bang re tla bontshana ka sona le wena. Ke yona balloon payment e.

Se kgathatsehe abuti ka ngwana, ke tla mo fumanela loan bankeng ya ka. Loan ha ke e fumane, ke kgona hore ke patale hanyane hanyane ka tsela eo re bontshaneng ka teng le bona, ho fihlela ke ba ke qeta hore ngwana a se ke a dula feela a sa ye sekolong.

Insurance ya bophelo ke insurance e thusang haholo, o ya patala hanyane hanyane, kgwedi le kgwedi. Tekanyetso eo o e kgethileng wena e bang o tla e kgona, e tla o thusa bophelong ba hao kaofela ha mmoho le lelapa la hao.

Jwalo ka ha o batla ho bula account ya ho boloka tjhelete, ntho e hlokahalang ke bukana ya hao ya boitsebiso, le lengolo la sebaka ka moo o dulang teng, le hore na mokgolo o bang wa o fumana kgwedi le kgwedi ke bokae, ke tsona ntho tse bang di ya hlokahala tsenono.

Mmangwane nna ke ne ke eletsa hore setokofeleng sa lona, jwalo ka ha ntse le bapala tjhelete kgwedi le kgwedi, tjhelete ena e le e otlang kgwedi le kgwedi, le ka e nka la isa bankeng. Bankeng e tla ba le ditswala tsa teng tseo e tlare ha selemo se fela, le dule fatshe le bontshane le batho ba stokvel hore na le fumane bokae, mpe le nke karolo e ngwe ya tjhelete le bolokele selemo se tlang. Ena e ngwe hee, le kgone ho bona hore na le reka eng for grocery e tla le qhoba jwalo ka ha ne ne le ikemiseditse, empa batho ba bangata ba se ba na le mahlale ano a hore ba isa tjhelete ya bona bankeng hore e tle e be le ditswala tse itseng.

Hei e bohloko ntho ena ho buang ka yona ya hore, le kenye motho insurance-ng a hlokahale pele e butswa, e se e kile ya re hlahela ntho e tshwanang le ena. Yoh ra beha matsoho hloohong, re kopa kopanya ntho e re sa e tsebeng, empa ho qetelletse ho etsahetse ho ba re lebe ra thuswa ke hore re ye setjhabeng, re kope pokeletso ya di ditjhelete hore motse le motse o kgone ho re thusa, empa re ile ra kgona ho pata ka yona tsela eo, ho bohlokwa ka nnete hore o kene insurance ho sa kganya.

Ee, banka ya o charge-a hobane ho boloka tjhelete bankeng di-charges di ba teng, hobane tjhelete ya hao e tena e bolokeha ke ka baka la banka.

Batho ba imelwang ke mekitlana, ke batho ba ipokelletsa ka dintho tse ngata tse fetang mokgolo wa bona. Ha motho a kgona ho itekanyetsa ka mokgo a kgolang ka teng, a ke ke be a ba le mathata a ho imelwa ke mekitlana e bang batho ba kgona ho e etsa.

Basebetsi mmoho ha ba sebedisana, ba rera dintho tse ntle jwalo ka ena ya pokeletso ya tjhelete. Ha selemo se fela ha le qadile mokgahlo o tshwanang le ono le bokelleditse tjhelete ya lona, ka mohlomong le rera hore mohlomong le nehane ka yona bathong e tle e se e na le ditswala tse itseng. Ha e se e kopana le ena ya lona e se le e ntle ho feta, ke ka hona ka nnete le ka kgonang ho bona hore na ho kopana ho jwang, le sebetse mmoho le bokella tjhelete.